Abafundisi nabaphathi besikole kufanele baqaphele ukuchema kwabo okungenzeka bese bekwenza konke okusemandleni ukuze bakuqede. Ungacabangi ukuthi abafana bazokwenza kangcono emidlalweni ethile noma amantombazane azokwenza kangcono emidlalweni ethile. Kumele banikwe ithuba bonke ngokulingana kwabo abafundi.

Ngokubona kwami ngicabanga ukuthi lokhu wakhona ukuthi akwenze ngokuthi azimisele, azinike isikhathi nokuthi lento ayeyenza, wayeyenza ngothando nange nhloso yokuthi wayazi ukuthi vele ubhekephi, uyaphi ngethalente lakhe. Yingako namhlanje simbona ela ekhona ngokuzimisela nangokuhamba ngenhloso ethile nokukholelwa kuwe njengomuntu.

Ukuxhumana nokubambisana. Imidlalo eminingi yesintu idinga abadlali ukuthi babenze basebenze ndawonye ukuze bafinyelele umgomo ofanayo, isibonelo emidlalweni efana nokhokho noma dibeke, abadlali kudingeka baxhumane, bahlele amasu futhi babambisane ukuze bawine. Lokhu kubafundisa ukubaluleka kokulalelana nokuthembana, nokwesekana.

Ukuxazulula izinkinga. Imidlalo eminingi inezinselelo ezinkimbinkimbi ezidinga abadlali ukuba bacabange ngamasu ahlukene ukuze bafinyelele imigomo yabo. Loku kungasiza ukuthuthukisa ikhono lokubona izinkinga, ukuzihlukanisa nokuthola izixazululo ezingcono kakhulu.

Kungamele ngikhiphe isitatimende esisemthethweni. Kufanele ngikhiphe isitatimende esisemthethweni ngokushesha esizwakalisa ukudabuka ngesenzo esenzekile kodwa futhi esiqonda ukukhathazeka komphakathi. Isitatamende kufanele sigcizelele ukuthi udlame alamukelekile kodwa futhi sikhombise ukuthi ngizibophezele ekulaleleni izikhalo zawo umphakathi.

Ngizizwa ngikuthokozela Ukuzikhandla nokuzimisela kuqala ngokuthengisa izinsipho ezenziwe ngezandla emakethe yabafuyi. Kudinga uzinikela, uzinikele okukhulu nesifiso esiqotho. Lokhu kukhombisa ukuthi uSamuel wayezimisele ukuqala phansi futhi akhe ibhizinisi lakhe kancane kancane lize lifike la afuna ukuthi lifike khona.